Amandla okwabelana abaluleke ngokuthi abasebenzi bavumelana ngokuthi, kubhekelana kakhulu kubangani nakubalandeli, kwabelana ngolwazi nemibono yabo ezinkundleni zokuxhumana. Kubamba iqhaza ezingxoxweni eziku-inthanethi nemiphakathi. Lokhu kungathuthukisa ukusebenzelana kwabasebenzi, kukhuthaze ukwakha umphakathi, futhi kugqugquzele ukuthola kokuqukethwe. Kodwa-ke, kubalulekile kwamakhono okwabelana kungahluka kuye ngokuthi inhloso yesikhulumi kanye nezethameli eziqondiwe.

Ngingakha ifomethi yombukiso wendawo ebizwa ngokuthi, community connect, ehlanganisa ndawonye amazwi ahlukahlukene kanye nemibono, ukuze kuxoxwe ngezinkinga zasendaweni ezicindezelayo. Uhlelo luzoba nenxube yezingxoxo, izingxoxo zephaneli, namasegimenti ezithameli asebenzisanayo. Okugxilwe ekuxoxeni izindaba okuyiqiniso nezingxoxo ezigxile kwisixazululo. Ngokuhlanganisa ukuhlanganiswa kwenkundla yezokuxhumana, ukubamba iqhaza kwababukeli bestudiyo bukhoma, kanye nokuxhumana komphakathi. Umbukiso uzokhuthaza ukuzimbandakanya, wakhe umuzwa womphakathi, futhi unikeze inkundla yokuthi amazwi endawo azwakale.

I-Wi-Fi ingadlala indima ebalulekile ukuthuthukiseni ukufunda, ukufinyelela kwimisebenzi, nokweseka abanikazi bamabhizinisi amancane emalokishini amancane. Lokhu kungenza ngokuthi ininikeza ukufinyelela okuthembekile kwi-inthanethi. I-Wi-Fi ingaxhuma abafundi kuhlu olukhulu lwezinsiza zemfundo, ibenze bakwazi ukufinyelela izimfundo ze-inthanethi, imitapo yolwazi yedijithali, namakilasi abonakalayo. Lokhu kungasiza ukuvala igebhe lolwazi futhi kunikeze amathuba okufunda alinganayo. Kubantu abafuna umsebenzi kanye nabanikazi bamabhizinisi amancane, i-Wi-Fi ingasiza ekusesheni imisebenzi ku-inthanethi, amathuba omsebenzi akude, nezinkundla ze-ecommerce. Ekugcineni ikhuthaza ukukhula nokuthuthukiswa komnotho wendawo.

Nkundla yomculo kunqunywa kakhulu isixhumo esibonakalayo, nokuzulazula okungenazihibe. Uma inkundla ihlelwe kahle, futhi kulula ukuyisebenzisa, abantu abayisebenzisayo bangathola ngokushesha futhi bajabulele umculo abawuthandayo okwenza bazizwe bejabule futhi behehekile.

Mkhulu wami ukuthi, i-telemedicine iyindlela yokuthola usizo lwezokulashwa ukude ngama kholi wevidiyo noma nezingcingo. Ngingagqamisa izinzuzo, njengokunethezeka, izikhathi zokulinda ezincishisiwe, nokwanda kokufinyeleleka ikakhulukazi kulabo abanezinkinga zokuhamba. Ngingaphinde ngimuqinisekise ukuthi i-telemedicine, iyindlela evikelekile, neyimfihlo yokuxhumana nochwepheshe bezokunakekelwa kwempilo. Ukuze ngimulungiselele ukubonisana, ngingamhambisa nesinyatholo ngesinyathelo, ngizochaza ukuthi kwenziwa kanjani. Sebenzisa inkundla yenkomfa ngevidiyo noma uhlelo lokusebenza. Qinisekisa uxhumano lwe-inthanethi oluzunzile. Zibeke endaweni okhanyise kahle enomsindo omncane wangemuva. Buza imibuzo futhi uxhumane ngokucacile nomhlinzeki wezempilo.

Ngingaqala ngokuthi ngithole ulwazi lokuthi efonini yakhe akanayo lento ebizwa ngokuthiwa i-cellphone banking. Lapho bakufakela khona i-ephu yokuthi ukwazi ukusebenzisa i-akhawunti yakho efonini. Uma kuwukuba akanayo singakwazi ukuthi sifonele ebhange lakhe, okanye siye khona phakathi ngoba phakathi bazokwazi ukuthi bamuthathe ifinga printi, ezofike ichaze yonke imininingwane yakhe. Ebese bayakwazi ukuthi aqale phansi afake ama-password, lokhu akade ekukhohliwe. Ebese ayaqhubeka ne-akhawunti yakhe.

Izingxenye zezindaba ezimbandakanyayo nezifundisayo eziteshini zomsakazo zomphakathi, kumbandakanya inhlanganisela yocwaningo olunzulu, ukuxoxa kwezindaba okuphoqayo nezindlela zokukhiqiza ezisebenzisayo. Izakhi ezibalulekile zihlanganisa ukugxila okucacile esihlokweni noma udaba oluthile. Izingxoxo ezijulile nochwepheshe abafanelekile noma abantu ngabanye, kanye nendaba emfushane, eyakhiwe kahle. Amasu anjengokusebenzisa Idizayini yomsindo ocacile, ehlanganisa imibono eyahlukene kanye nokunikeza umongo nokuhlaziya kusiza ukudonsa abalaleli nokudlulisa ulwazi oluyinkimbinkimbi ngendlela efinyelelelayo kalula.